Umama lo walapha engingqini akanazo iimpephamvume zobolekisa ngemali kwaye xa umntu eboleke imali kuye akukho bungqina obuchazayo ukuba ubolekwe imali kanti ke zona ibhanki zinazo iimpephamvume zobolekisa ngemali ezisemthethweni kwaye xa umntu eboleka imali ebhankini buye buphume ubungqina obuchazayo ukuba lo mntu uboleke imali.

Ewe, lutyalomali olufanelekileyo ndiyavuma kuba kaloku kweminye imizi abazali abaphangeli, loo nto inqanda ke ngoku okanye ivalela umntwana amathuba oqhubekeka nezifundo zakhe kuba akazukwazi ukubhatala izifundo zesikolo ngoko ke ngale malimboleko umntwana uyakwazi ukuthi abhatale izifundo zakhe.

I-inshorensi yokwexeshana iye ingancedisi malunga ngezempilo iphinde ingancedisi malunga nemali yokutya.

Kaloku oomatshonisa inzala yemalimboleko yabo iyafikeleleka xa uyithelekisa nenzala yemalimboleko yasezibhankini. Yiyo loo nto abantu benkqunkqa bebuyelela koomatshonisa.

Yho! Boogxa bam, ndihluphekile emphefumlweni kuba kaloku mna ixesha lonke eli bendikade ndinikhuphela iimali zenu, kodwa na ngoku xa indima kunzima, nivela nitshona. Owu, hayi, intliziyo yam niyophule kuzawufuneka ke xa imali isiza kum ize inenzala ngaphezulu, enkosini.

Umntu angatyala imali yakhe kwamashishini, iyaxhomekeka ke ukuba ufuna utyala imali yakho kwishishini elincinci elisakhulayo okanye kwishishini sele likumgangatho ophezulu. Iyanceda ke loo nto ukwenzela ukuba kwiminyaka elandelayo engaphaa kweshumi okanye kweshumi elinesibini ubheka phambili imali yakho iyawube ininzi kakhulu.

Tatomncinci, le app ikusindisa kwezikrelemnqa xa ufuna uthumelela umntu imali ungayofola ebhankini. Okwesibini, inceda ungayofola ebhankini xa ufuna ukwenza izinto zakho, suka uzenze ukusebenzisa le app. Okwesithathu, inceda naxa ufuna uthenga usuke usebenzise yona.

Eli qonga kaloku leli likwenza ukwazi ukuthenga izinto phesheya kolwandle emaMelika okanye eChina wena ulapha eMzantsi Afrika, uyibhatalele uhleli endlini yakho. Akukho sidingo uye eMelika uyoyithenga.

Ndingafuna ukwazi ukuba iiofisi zale nkampani zindawoni futhi sele ilixesha elingakanani zikuloo ndawo kwaye ndingafuna uyazi ukuba le nkampani sele ilixesha elingakanani isebenza ukwenzela kaloku xa isandovuka ngoku iingumavukengceni loo nto iyakrokrisa, kanti xa sele ineminyaka isebenza iqhuba kwaye neeofisi zayo sele ingumzuzu zikuloo ndawo ithetha ukuthi kudala abantu bayisebenzisa kwaye ithembekile.